Mina ni vona swi antswa ku tirhisa Wi-Fi hi mhaka ya ku la ni tshamaka kona Wi-Fi a hi mina loyi ni yi hakelelaka hi swona leswi ni vonaka swi antswa a ni tirhisa data laha a ni tshama kona a swi nga ni antsweli timhaka ta mali a ti ni hlupha swinene

Magoza lama nga tekiwaka hi timhaka ta ntlakuko lowu ku nga endliwa leswaku vanhu va nga tlakuseriwi data hi nkarhi na nkarhi.

Vunene byo xava data i ku va u ta kuma leswi u swi lavaka ka inthanete i ta kota ku nghena mara vubihi i ku va as xichudeni a wu koti ku xava data hi mali leyi i yi kumaka yi va yi ri mali leyitsongo swinene ene data i swilo leswi durhaka.

Netiweke leyi antswaka eku xava data i netiweke ya Telkom data leyi xavisiwaka ka Telkom i data ya le hansi swinene a hi data leyi durhaka.

Magoza lama ni ma tirhisaka ku xava data i magoza ya ku cheka ku hambana na ku hambana ka ti-data leti va ku ti xavisiwa leyi ni helaka ni yi xava data ya Telkom hi mhaka ya ku data leyiwani a hi data leyi durhaka.

Ni nga va tsundzuxa leswaku va ngetela nkarhi wa data leyi ni yi xavaka hikuva nkarhi wa data wa fika wu hela data yi wu fika wu hela data yi nga se hela ene leswi vavaka hikuva u va u tirhise mali ku xava data.

Magoza yo xava data lawa ni wa tirhisaka i magoza ya ku ni cheka data hi ku hambanahambana ka yona netiweke leyi ni yi tirhisaka ku xava data i Telkom hi yona netiweke leyi nga na data ya .

AI yi cinca misava hikuva AI yi endla leswaku swilo leswi u nga swi tiveku u kota ku swi kuma eka AI loko a ri mina ni munhu loyi a tirhisaka AI ku va yi ni pfuna hi leswi ni va ni kha ni swi .

Hi leyi yi kotaka ku pfuna swichudeni hi yona leyi hi fanela ku yi nghenisa eka timhaka ta AI

va nga yisa emahlweni vutivi bya AI hikuva va endla leswaku vanhu va dyondza leswi AI yi fanela ku tirhisa .

Ni nga endla leswaku vanhu va endla leswaku AI yi nga vi na vutivi byo tlula bya munhu.

AI yi kahle eka vanhu hikuva AI yi pfuna hi information leyi vanhu va nga ri ku na yona vanhu lava va lavaka information va swi kota ku ya yi cheka eka.

Mpfuno i ku va u tiva swilo leswi u nga swi tiveku.

Leswiwa swi pfuna leswaku leswi hina hi hanyisaka swona swi endla leswaku hi hanya hi ri na vutivi.

Yi va pfuna hi leswi va nga swi tiveku yi endla leswaku loko munhu a cheka leswi a nga swi tiviku yi n'wu nyika na information leyi yena a nga ri ku na yona.

Ni nga swi sirhelela hi ndlela leyi ni swi vekaka eka ndhawu leyi .

Mimpfuno ya ku tirhisa swilo swo fana na cellphone i ku va i kuma munhu loyi a nga kule na wena bihi i ku va loko u tshame na vanhu u tirhisa timhaka ta cellphone i nga ha vulavuli na vanhu.

Switirhisiwa leswi nga na nkoka ku munhu a va na swona i switirhisiwa swa ku yelana na switirhisiwa leswiwa hi mhaka ya ku loko munhu a ku lava a nga ku kumi i kota eka .

Ntokoto lowu endleriweke munhu hi xiyexe hi lowu wu endleriweke yena na swilo leswi swi fanelaka ku tiva hi yena a ri mpfuno wa kona a nga niki munhu.

Xivangelo xa ku endla leswaku ti-cellphone ti va ehenhla i xivangelo xa na ku cellphone i xilo lexi xi dingaku hi munhu .

Hikuva maendlelo ya tifoni na leswi tifoni la a ma fani hi swona swi endlaka leswaku swilo leswi swi hambana .

iPhone yi hambanini na Samsung hi matirhiselo ya iPhone Samsung a tirhisaka na iPhone maendlelo ya swilo hi iPhone yi swi ndlisaka swona a swi fani na leswi samsung yi swi endlisaka swona ta tona na tona ti .

I ku va va endla leswaku tindhawu ta ku tala ti va na .

I ku va u secha timhaka ta matirhiselo ya ririmi ku lavisisa swilo leswiwani eka .

Ni vona ku ri swilo swa kahle if riqingho a to kota ku ra vantima hikuva van'wana va vanhu a va koti ku tirho hikwalaho ka ku va ti nga tirhi ri .

Vutshunguri bya le kule i ku va munhu a kuma ndhawu leyi nga ekule.

Swi pfuna hileswaku vutshunguri bya le byi pfuna swinene swibihi fanelanga ku famba .

Switirhisiwa swa inthanete leswi munhu a swi lavaka leswaku a i ku va a kota ku cheka leswaku byi le inthanete.

Swiphiqo eka swichudeni leswo suka eka inthanete i ku va swichudeni swi nga leswi swi hikuva inthanete yi na .

Ni nga tsakela leswaku munhu a dyondza etlilasini eka inthanete vanhu va kuma swi swo tala lelanangiku na dyondzo ku dyondza etlilasini leswi vanhu va nga swi tolovela loko a nga tikuma a nga ha ri a fanela ku dyondza swona a kha a dyondza leswi a fanele a nga swi.

Nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku vanhu va tiphina hi inthanete ndza pfumela hikuva loko munhu data a ri hava a ku na lexi a nga ta xi endla ka inthanete.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambani ku data ya Vodacom ya durha swinene kambe ya Cell C ya xaveka swinene mina ndzi nga chuza Cell C hikuva yi xaveka yi xavisa data ya ku chipa swinene.

A ndzi titwi kahle ku vulavula ntiyiso hikuva data yi expire ya ha tele laha ndzi tikumaka ndzi luze mali ya ku tala sweswo sweswo swi ndzi endla ndzi xava data leyitsongo eka leyi yo tala a ndzi xava yona.

Hi n'hweti ndzi tatisa data masiku hinkwawo nakona ndzi tirhisa netiweke ya Vodacom ndzi xava data leyi ya siku.

Data ya ti-cellphone hi leyi ndzi xavaka ka Vodacom naswona ya pfumela leswaku ndzi nghena eka inthanete hi riqingho ra mina.

A ndzi ta tiyisisa hikuva ndzi nghena ka inthanete ndzi tlhela ndzi nghena ka vo TikTok ndzi scroll-a hikuva sweswo swa dya data.

Munhu a nga hlawula ku tirhisa Wi-Fi ematshan'wini ya data hikuva Wi-Fi munhu u va a hakele data ya unlimited leswi endla leswaku munhu a endla leswi a lavaka swona data data yi ya hela emaheleni ya n'hweti laha u fanekele ku u hakela kona.

Data ya mina ndzi yi tirhisa ku send-a mimeseji na ku endla swilo swa nkoka ntsena loko ndzi karhi ndzi vona leswaku yi ya ku heleni so a ndzi endli leswiya swa ku ndzi nghena ka vo TikTok.

Data ya ti-cellphone hi yona leyi xavekaka hikuva a yi durhi swinene data ya cellphone ya xaveka a yi fani nale loko u fanekele ku u hakela Wi-Fi yo durha.

Tindlela tin'wani ta ku hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va munhu a nga ngheni ka inthanete i ku va munhu a nga ngheni laha a nga fanekelanga a nghena kona ku fana na loko munhu a nghena a langutisa tivhidiyo leswiya swi dya data.

Ku durha ka data ku nga endla leswaku swichudeni swi nga koti ku fikelela ku endla mintirho ya xikolo xikolo leyi lavekaka inthanete. Ndzi ehleketa leswaku loko a yo chipiseriwa vana va xikolo a swi ta antswa.

Hikokwalaho tanihi vanhu a hi afford-i swilo swa ku fana a hi afford-i swilo swa ku ringana se ndzi vona ingaku ta hikokwalaho ka vaphakeri va endle ti-package ta ku hambana.

Lexi lawulaka i mali leyi munhu a nga na yona i mali leyi munhu a nga kotaka ku afford'a data leyi kona se munhu a nge xavi data ya ku durha a ri na mali yo ringana data yo karhi.

Ntsengo wa data wu khumba vanhu lava hikuva u kuma leswaku wu le henhla swinene se loko wu ri henhla swinene vo tala a va koti ku fikelela.

Leswi nga kucetelaka mina ku hlawula data i ku va ndzi languta leswaku hi yihi data leyi nga chipa hi yihi data leyi xavekaka hi yihi data leyi last-aka.

Hi ku ya hi mina ndzi ehleketa leswaku data eka ti-network tin'wana yi va yi durhisa hi mhaka ya connection yi va yi durhisa hi mhaka ya network xikombiso i Vodacom na cell c. Vodacom ya khoma swinene kun'wana na kun'wana.

Ku tiva siku leri data ya wena yi helaka hi rona swi pfuna hikuva loko u tirhisa data leswaku yi nga expire u nga tirhisi u tirhisela ku saver leswaku yi nga expire.

Mina ndzi nga nghena eka va TikTok ndzi nghena eka va YouTube ndzi languta tivhidiyo leswaku data leyi ta hela sweswo swi ta ndzi nyika kurhula leswaku data leyi ni nga yi xava yi herile a yi helelanga moyeni.

Ndzi nga hlamusela leswaku data leyi a nga nyikiwa yona ya swilo. A nga kota ku ku download-a WhatsApp a naswona a nga kota ku google-a, google-a swilo a vona swilo .

Xivangelo ndzi nga ka ndzi nga ri sure leswaku kambe yo data ra durha swinene, ri durha hi ndlela yin'wana ya.

Nxavo wa data wu le henhla swinene naswona vanhu ndlela ya xiyimo xa le henhla. Sweswo swi endla leswaku va tshama va kha va.

Munhu a nga stream a ka vo YouTube a nga nghena ka vadyi a nga tlhela a nghena ka va WhatsApp, na Facebook a vulavula.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku munhu a nga apply-a a pulayela ntirho na vanhu va le kule hi yona.

Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi u va u karhi wu kota ku endla swilo leswo ri nga heli. Data ra fika laha.

I ku va i nga ha koti ku nghena helo inthanete u nga koti ku stream-a helo. Data ri pfaleriwile, ri herile.

A ku na ku hambana mina ndzi a ndzi tivi kumbe ku hambana ku nga va ku ri vona a swi fana.

Vhidiyo call-o yi dya data loko u tirhisa riqingho vhidiyo call-o u karhi u vona munhu loyi u vulavulaka.

Timfanelo leti ti faneleke ku ti languta eka pulani ya data leswaku data leyi ndzi yi xavaka yi durha yi ta last-a ku fika.

Ndzi vona ingaku ku va data ri hela ri ra ri nga tirhisiwangi i ku va vanhu va. Ndzi ehleketa leswaku a swi ta va kahle ngopfu loko data ri nga se hela ri va ra ha ri.

Ni nga n'wi byela leswaku loko xi hela u dayila swilo swo karhi eka ya ya SIM card.

Nkoka wo xava mobile data u endla swilo hinkwaswo . U nga kota ku huma endlwini u karhi u .

Pulani ya data ya ti-cellphone Cell C na MTN. Ti-data ta vona ta xaveka swinene ku nga n'hweti.

Ina ku na ti-package to hambana. Kuma ya awara, wa yi kuma ya ya n'hweti.

Yi nga va yela hi ku hatlisa swa tivhidiyo hikuva u nghena va YouTube.

Ina ndzi vona leswaku ku cheriwa ka data na le ya i xilo xin'we .

Ina u nga yi tirhisa u karhi u fambafamba, ku fana na loko i ri kun'wana na kun'wana.

Hi ku ya hi mavonelo endla leswaku yi ku ya hi madurhelo ma data.

Ndzi nga hunguta hi ku va ndzi inthanete kahle tivhidiyo ndzi nga ndzi nga va TikTok.

Va nga top up-a hi va yeleyo va a .

Ina ti nga siveriwa endla leswaku n'wana a va a ku fikelela yo karhi ya tima, yi ta .

Va tirhisa hikuva swa ti-SMS-e munhu wa dayila .

Ina ndzi ehleketa hi tele mali ya khampani . Sweswo swi nga pfuna khampani yo tala.

Ku na nkoka hikuva a xava data yin'wana sweswo swi kahle .

Loko data yi herile ku endla nchumu hi munhu a xava data.

Eya munhu a nga yi ma yena ma data hikuva a yena sweswo swi .

A swi cinci cinci data leyi ni nga na yona va ta va ndzi yi xavile .

Ndzi fanele ndzi endla data yi ndzi fanele ndzi endla leswaku ndzi.

Ina ku ri mhaka ya kahle ti dyondzisa online. Van'wana va va ya eswikolweni swinene mudyondzi online a ri ndlwini.

Data leyi hundzeriweke a yi vuyiseriwi kumbe ku tlheriseriwa mali. Loko u xavile u va u xavile, yo expire-ra kunene.

Ndza pfumela leswaku mintirho ya hungutana hikwalaho ka thekinoloji. Thekinoloji yi le ku tekeni ka mintirho ya vanhu va ku tala. Xikombiso eka mashopo man'wana loko munhu a heta ku xava u ya a ya hakela hi yexe eka swinchinana.

A ndzi ta vula leswaku eka vanhu, va ti lunghisela ku va va famba va ya etindhawini leti ti nga hlayiseka loko ku ta va ku na mpfula leyikulu swinene.

Mina a ndzi ta wu lava emutini wa mina, xivangelo i ku loko ndzi ta va ndzi huma entirhweni ndzi karhele, wu nga swi kota ku va wu ndzi endlela mintirho ya le ndlwini wu tlhela wu ndzi swekela. Hikuva ni ta va ni karhele.